Gantsi mo dibankeng ga o na le kopo ya karata ya sekolo, go na le dilo tse eleng gore ba di batla mo go wena. Ba simolola ka go batla go itse gore wa bereka, o gola bokae, e be ba go kopa ditokomane tsa gago. Dilo tse ba go di batlang, ba ka go batla lekwaloitshupo, ba ba go naya foromo o e tlatsa, ke yone dilo tse di tla kgonang go bontsha gore a wena o ka kgona go bona thuso go tswa ko bankeng.

Fa o dirisa karata ya sekoloto o tshwanetse gore o simolole ka go akanya gore madi a o a tshotseng a o a go kgona go a patela, a wa go nna le bokgoni jwa gore o busetse madi a o a adimileng, ka gore a tla a na le dinamane mo godimo. A tla a feta selekano se o se adimileng, mme o tla o sheba le gore madi ao a o a dirisetsa dilo tse di botlhokwa. Ga o a tshwanela go a dirisa botlhaswa. Karata e ya go adima madi e tshwana le jaaka dikarata tsa diaparo ko shop-ong ya diaparo o kgona go tsena, o bule karata ya go reka diaparo ka sekoloto o bo o di patela ka bonye ka bonye.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto o tshwanetse gore o bone a ditokomane tsotlhe tsa gago di siame, a o tla itse foromo sentle, a le wena history ya gago ya go adima ka madi a e siame, a o na le botshepegi jwa gore o a go busa madi a a siameng a batho. O bone le gore a mme madi a o adimang ke a o ka kgonang go a busa a ga a feta selekano. O bone le gore dinamane tse di tsentsweng a di siame, mme gore kopo ya gago e tsamaye sentle o tshwanetse go tlatsa foromo sentle, o tshwanetse go tla ka ditokomane tse di maleba, seo se tla go thusa gore dilo tsa gago di atlege ko pele.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana ya maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo, go go thusa gore kamoso o se ka wa patela madi a a fetang selekano. Seo se go ruta gore o kgone go bala gore sekoloto se o se adimileng, madi a o a adimileng wa go patela bokae le bone ba tsentse dinamane tsa bokae. Seo se thusa le gore ka moso ga o sa kgone go patela ga ba go tseela dikgato o ne o batlile melawana ka gore o tlile go feleletsa o tshwerwe ga o sa kgone go patela ba go tseela dikgato ba ya ko pele. Dilo tse di ntseng jaana di thusa gore ka moso o se ka wa tlhagelwa ke kotsi epe.

Go na le kitso ka ga tsa madi, go thusa batho ba le bantsi gore ba dira ditshwetso tse di siameng. Fa o tsena ko bankeng, wa bala melawana ya bone le gore ba tle go go fa madi a bokae le gore le wena ga o busa madi a bone a go a patela bokae. O tsamaya banka tse di farologaneng gore ko bofelong o dire tshwetso e e siameng, o tseye banka e e leng gore ga e ka ke ya go patedisa madi a o mantsi thata.